Iingozi ezininzi ezindleleni zeemoto zenziwa ngabaqhubi abaqhuba ngesantya esiphezulu nabaqhubi abaqhuba bengaphantsi kweempembelelo zotywala okanye iziyobisi.

Abanye abaqhubi bacinga ukuba abanako ukugaxaleka engozini okanye bathi, hayi wethu ndizohamba nje kancinci akukho sidingo sabhanti. Futhi bakholwa ukuba iingozi zenzeka kwabanye abantu hayi kubo.

Le yingxaki esijongene nayo imihla ngemihla ingakumbi apha eMzantsi Afrika. Ukuze abaqeshi bavelane nabasebenzi xa izithuthi zasekuhlaleni zingasebenzi ngenxa yoqhankqalazo, abasebenzi kufuneka bacele abaqhankqalazi abaphambili ukuba benze imbalelwano kumaqonga ezonxibelelwano nakoonomathotholo, ukuze le ngxaki ikwazi ukufika phaa kubaqeshi babo.

Ewe, ndinawo amava okuhamba ngenqwelomoya ngaphakathi kweli lizwe. Into ebalulekileyo ekufuneka umntu ayilungiselele ngaphambi kohambo lwakhe, kukulungisa itikiti lokukhwela kwinqwelomoya, alungise nesazisi sakhe ukuze akwazi ukukhwela kwinqwelomoya.

Unobangela iinzame zokufaka iinzuzo zoluthungelwano lukaloliwe zijongane nemicelimngeni, ndicinga ukuba ngabantu abashishina ngezithuthi zikawonkewonke ababizwa ngokuba ngonootekisi. Balwa kakhulu xa ezinye izithuthi zithutha abantu ngokuba bacinga ukuba kupheliswa ishishini labo.

Noluvo, mntasekhaya ndiqaphele into apha. Mna xa kuqhuba mna ndizama ngamandla am onke ukunilanda ngexesha. Ndiqaphele ukuba xa kuqhuba wena awuzenzi iinzame zokuba ufike ngexesha. Loo nto ayindiphathi kamnandi ngokuba ndileqile, kufuneke ndileqe abantwana bam ndifike ndibaphekele isidlo sangokuhlwa.

Ewe, xa ungumqhubi wemoto encinci kuN one okanye nakowuphi na uhola wendlela kwaye ubona ilori enzima ehamba ngesantya esiphezulu ivalela abanye abaqhubi, kufuneka uthathe amanyathelo okhuseleko kunye nokuxela isiganeko ngendlela efanelekileyo. Ndingaqinisekisa ukuba xa ndixela ndiyaphuma kwimoto okanye ndime endaweni ekhuselekileyo.

Xa zinokude ziphunyuzwe ezi nzame ingaluphucula kakuhle kakhulu uhambo lwabantu kwizixeko zethu ngolu hlobo. Iimoto zingancipha ezindleleni kwaye nazo iingozi zeemoto singatsho zinciphe ezindleleni ngokuba abantu baza kubhenela koololiwe ngokuba oololiwe babiza imali encinci kakhulu.

Iinzuzo zokusebenzisa iinkonzo ze-e-hailing ezifana neUber okanye iBolt xa kuthelekiswa neeteksi zikawonkewonke kukuba zikubeka ngqo emasangweni ale ndawo obheka kuyo. Futhi ukhwela gabalala ungaxinani. Ukhwela umnye, okanye nibabini, okanye nibathathu, okanye nibane.

Bantwana bam, namhlanje sizofunda ngezinto ekufuneke niziqaphele ngaphambi kokuba niwele indlela. Xa nizokuwela indlela kufuneka nijonge ngasekhohlo nijonge ngasekunene. Xa ubona ukuba ayikho imoto ezayo uyawela. Ezindleleni kukhona into ebizwa ngokuba zii-robots, zinombala obomvu othetha ukuba iimoto ziyama. Wena xa zisima iimoto uyawela. Kukho umbala oluhlaza. Xa umbala uluhlaza ithetha loo nto ukuba iimoto ziyahamba, wena uyama. Kukho umbala oyelo, uthetha ukuba iimoto maziqaphele.

Ngokoluvo lwam eyona ekhuselekileyo phakathi kweeteksi nololiwe, nguloliwe. Kaloku uloliwe uhamba eyedwa esiporweni, zona iiteksi zihamba zininzi ezindleleni kuquka iilori, iibhasi nezithuthi ezincinci. Ngoko ke maninzi amathuba okwenza iingozi xa uhamba ngeteksi.